Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a wane thuso a tshi bva u itiwa ndingo dza h.i.v mara.

Uya nga ha nṋe a thi vhoni zwo ralo ngauri vhunzhi ha vhathu vha a zwi ḓivha uri huna vhuteamiṱa hune ha ḓo vha thusa uri vha vhe na vhana vho linganelaho fhedziha hafha mahayani ashu vhathu vha bebela uri vha kone u wana tshelede zwino nṋe ndi vhona uri ahuna zwithu zwine vha nga zwi ita hangei dzikiḽiniki dza mahayani uri vha vhafunze nga ha vhuteamiṱa lune vha nga kona u pfesesa ngauri vhathu vha hone vha khou bebela mindende ya muvhuso zwine zwi sala zwi si tshavha zwavhuḓi kha vhana sa izwi ṅwana muṅwe na muṅwe a na mulomo wawe na tshelede ya hone i fhedzisela i si tsha swika.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha vhanna vha ye vha vhe na misumbedzo ya u sumbedzisisa.

Nṋe ndi ḓivha uri tshitzhili tsha HIV a tshi vhulai u sa ṅwa mishonga ndi zwone zwino vhulaya izwo ndi kho zwi ambiswa nga murahu ha uri nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi khou tshila na vhathu vha ne vha vha natsho hetsho tshitzhili tsha HIV mara ṋamusi vho takala nṋe ndi tshi ita ṱhoḓuluso dzanga ndi wanulusa uri muthu ane a khou nwa mishonga kana ane a kho dzhia dzilafho dza HIV u khwiṋe nga maanḓa u dzhia u fhira muthu ane a vha.

Dzikhaedu dzine vha sedzana na tshumelo dza shishi ndi vha department of health na vha firefighter zwine nṋe nda vhona uri zwine vha nga zwi ita uri vha kone u ḓilugisela musi hu tshi vha na miḓalo ndi u thola vhashumi vhanzhi na uri vha vhe na zwiendedzi zwine zwa ḓo kona u vha zwo linganela u thusa zwi si na ndavha uri zwi khovha zwingana mara zwi tovha zwo zwo ḓala uri hu kone u thusalea vhathu vhoṱhe na kha dzi firefighter ndi humbula uri vha nga thusa uri vha kone u u lalamisa vhathu zwi sina ndavha uri vha shuma nga zwa mililo uya nga ha nṋe ndi vhona hu zwezwo fhedzi zwine vha nga zwi ita.

Nga murahu ha ṱhoḓuluso dzanga ndo wanulusa uri u ḓi tsireledza uri usa ḓiwane u na tshitzhili tsha HIV and AIDS u teya u ṱutshela kule na u fara malofha a vhaṅwe vhathu u songo ambara magiḽafu ndi vhona uri zwi ngavha khwine nga maanḓa na u ḓi sendedzela kule na u nga u ita zwa vhudzekani u songo ḓi tsireledza hafha noni dzi kiḽiniki dzashu dza mahayani hu na fhethu hune vha hafha vhathu zwo ḓi tsireledza nga mahala nṋe ndi vhona u nga ri muthu muṅwe na muṅwe ane a vha a tshi kho ita zwa vhudzekani u tea u ḓi wana a na khondomo dzine a ḓo ḓi tsireledza ngayo dzo uri a sa wane tshitzhili tsha HIV and AIDS.

Dzine nda dzi ḓivha ndi dza injection ine ya vha ya miṅwedzi miraru na miṅwedzi mivhili na implant ine ya shuma miṅwaha i no fhaṱa miṱanu zwino u ya nga ha nṋe a thi tu vha vhona na nḓivho nga zwa vhuteamiṱa sa hezwi ndi sa zwishumisi zwino ha ndi humbula uri hezwo ndi dzone khaedu dzine dza vha hone dza vhuteamiṱa zwibadela zwa muvhuso zwine muthu anga zwi wana kha manese ane a vha hanengei sibadela.

Zwine ndo no zwilimuwa kha vhadzulapo vha vhanna vha kha vhupo vhune nṋe nda bva khaho a vha nyagi uri vha dalele vhuongeloni u ḓi tsheka mutakalo wavho kana u ḓi tsheka malwadze ane vha vha nao sa izwi vhathu vha tshi tendelana khala uri munna ane a ya dzikiḽiniki u vha asi munna wa tshithu ane ha na maanḓa zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu wa munna aye a ḓi ṱolise a sedze uri mutakalo wawe wo fhelelana a sa ṱuwe a kho sedzana na vhathu vha shango uri vha ḓo ri mini ngae ngori mutakalo hu vha u wavho zwino vhathu vha nga hafha vha vhanna a vha yi dzi kiḽiniki uri vha yo tshekhiwa ngauri hu ḓo pfhi a vha na mannḓa.

U aluwani hanga TB hovho hu vhulwadze vhune ho vha hu tshi tshuwisa nga mannḓa zwino nṋe ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa uri muthu aye a itiwe ndingo dza TB ngauri TB iya vhulaya muthu a sa zwiḓivhi uri u kho lwala TB ndo no ḓi tovha na muṱa wa femeḽi ya hashu ane o ḓi risia nga ṅwambo wa TB nga murahu ha uri a si TB ndi mukhushwane zwine zwa sala zwi si zwavhuḓi so nṋe ndi eletshedza uri vhathu arali muthu a vha a soko ḓi pfha zwavhuḓi aye vhuongeloni kana kiḽiniki dza mahayani uri vha kone u mu ita ndingo dza TB u itela uri a kone u pfha o tsireledzea a wane na dzilafho nga tshifhinga zwithu zwi sathu tshinyala ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa.

Hafha shangoni nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu aye a ṱoliwa mutakalo wau vhuongeloni kana dzikiḽiniki dza mahayani ngauri ha ano maḓuvha u ḓo wana muthu a tshi kho ḓivha na malwadze mara a tshi kho ḓi kona u vuwa a ita zwine a khou ita nga misi zwino ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a sa tou mangala vhulwadze vhu tshi kho ḓa ho no vha u lenga hu si tsha lafhea hu na malwadze ane a u vhulaya wo takala zwino ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu aye a ṱoliwe na musi hu luthihi kana luvhili kha miṅwedzi ya rathi ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a ṱoliwe a vhone uri mutakalo wawe wo fhelela.

Uya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu aye a tshi u ṱoliwa sibadela kana kiḽiniki dza mahayani hu itela uri a kone u vhona uri mutakalo wo fhelela zwoṱhe zwi nga ngona ngauri hu na malwadze ane muthu anga mu vhulaya a kho ḓi vuwa ḓuvha na ḓuvha a kho tshila zwino hayi ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu luthihi kana luvhili a ye a tshi ṱoliwa hangei sibadela kha miṅwedzi ya rathi hu itela uri a vhone uri mutakalo wa we wo fhelela zwoṱhe zwi nga ngona ngauri a huna zwithu zwi no vhavha u fana na u lovhelwa nga muṱa wa hayani nga ndavha ya vhulwadze vhu ne hovha hu tshi ḓovha ho fhola.

Nṋe ndi vhona zwa vhuteamiṱa zwi zwa ndeme kha vhana uri vha zwi gude miṅwaha i kho ḓivha miṱuku musi vha zwikoloni vhuteamiṱa ndi zwithu zwine riṋe vhathu vhane a ringo zwi guda murahu ri a ḓi wana ri tshi khou tshila vhutshilo vhune a ri ḓivhi uri vhu khou itisa hani nga ndavha ya u sa vha na nḓivho ya zwa vhuteamiṱa ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa zwi tshi ḓo ita na uri vhana vha sa ḓihwale vha tshi kha ḓivha zwikoloni kana vha sa ḓi wane vha tshi kho wana malwadze ane a wanala nga murahu ha u ita vhudzekani vhu songo tsireledzeaho ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri vhana vha ḓivhe vhuvhi na vhuḓi ha vhuteamiṱa musi vha tshi kho ḓivha vhaṱuku vha zwikoloni.

Nṋe uya nga nṋe ndi vhona khampheni heyo ine ya farwa nga ṅwedzi wa Ḽara i tshi khou thusa kha u pfhumbudza vhathu vha tshinnani nga mutakalo wavho i sa shumi sa izwi vhathu vha vhanna vha na tshirunzi tsha uri muthu wa munna u tea yo to dzula a na mutakalo wo fhelelaho zwi si na ndavha uri ho itea mini zwinwe hafhu vha shavha uri vhathu vha ḓo vha vhona vho ya henefho zwibadela kana dzikiḽiniki u tshekhiwa malwadze oṱhe ane a vha a khombo kha mitakalo yavho zwino nṋe a thi vhoni zwi tshi kho shuma uri zwi ite uri zwi ita uri vhana vha ye u tshekhiwa malwadze oṱhe ane a nga vha a hone mivhilini yavho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona mbilaelo dzine vhathu vha vhanna vha anzela u vha nadzo musi vha tshi khou fumba ndi uri, fhethu hune vhathu vha kho uya u fumba hone ho tsireledzea na. Zwino nṋe ndi vhona mbilaelo hedzo, hu tshi nga tea uri vha mutakalo vha tshimbile vha tshi sedzana na fhethu hune ha khou fumbiseliwa hone hu itela uri vhathu vha vhanna vha savhe na mbilaelo edzo dza u fumba fhethu hune ahungo tsireledzea zwine zwa ḓo sia mutakalo wavho khomboni.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri, kiḽiniki dzi nga ita uri fhethu hune ha khou thusiwa avho vhathu vha nga vha vho tsireledzea na, na uri vhashumi vha vho tsireledzea u swika gai, ndi vhona uri i vhe yone khombo khulwane uya ngaha nṋe zwine zwa sia zwi tshi khou amba uri u tsireledzea ha vhashumi vha re mishumoni zwi nga u tsireledzea ha vhalwadze vhane vha khou ḓa kha avho vhashumi.

Tshikoloni tshanga nṋe ndi vhona ungari zwine vha kho ita u vhumba mutakalo na mveledziso yanga ya tshifhinga tshilapfhu ndi u sedzana na uri zwiḽiwa zwine ra zwi ḽa zwo tsireledzea na kha thungo ya mutakalo. Ndi vhona uri zwinwe zwi ne vhavha vhatshi kho zwi ita ndi uri, vhana vhoṱhe vha ḓi wane vha tshikoloni vha tshi kho wana pfunzo tshifhinga tshoṱhe hu u itela uri mveledziso yanga i vhe i ya vhuḓi.

Uya nga ha nṋe ndi vhona vhuleme vhune ambuḽentse dza tangananaho musi dzi tshi fhindula luṱingo kha zwitshavha zwa vhupo ha mahayani, hu dzi bada dzine dzavha dzi tshi kho ya afho hu ne ṱhingo dzo dzo founeliwa dzi tshi bva hone, ndi vhona uri dzibada dza mahayani vhunzhi hadzo dzo vhaisala huṅwe ahuna nḓila ine ambuḽentse i nga kona u pfhuka uri i kone u swika hune ha vha namulwadze. Ndi vhona hu hone vhuleme ha uri ambuḽentse i swike hune ya kho tea u swika hone nga tshetsho tshifhinga.

Fulo ḽine ḽo ita uri nṋe ḽi nkunge nga tshifhinga tsha u ḓivhadza nga COVID-19 ndi radio ya hayani, ndi yone ye yavha i kha fulo ḽihulu u ṱalutshedza uri hu kho itea mini nga tshifhinga tsha COVID-19, zwine na ṋamusi zwo ita uri ndi dzulele u thetshelesa radio ngauri vhunzhi ha zwithu zwine vha kho zwiamba ndi zwithu zwine zwa kho itea fhano shangoni.

U ya nga ha nṋe a thi a thu ḓi wana ndi tshi khou shela mulenzhe kha mbekanyamushumo ya u ḓi lugisa ya mutakalo mushumoni ngauri, a thi a thu ḓi wana ndi khazwo ende a thi ḓivhi na zwa uri hu vha hu khou itea mini kha hezwo zwithu.

Dzikiḽiniki nnzhi dzine ndo no vha khadzo, ndo wanulusa uri vhashumi vha vha vha tshi kho sho.

Tsumbadwadze dza COVID-19 ndi u hoṱola hu sina hu tshikona, ndi u fhisa, na u fariwa nga dzungu, hezwo zwithu zwi a vha hone kha muthu ane avha na mukhushwane fhedzi zwa COVID-19 zwivha zwo andesaho lune muthu u a kona u zwi pfa uri muvhili wawe a u kho tenda a ungi musi o fariwa nga mukhushwane tshifhingani tsha murahu.

U ya nga ha nṋe, uya nga ha nṋe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona tshumelo dza mutakalo dzine dza khou shuma zwavhuḓi kha sia ḽa vhathu vhane vha vha na vhuholefhali ngauri, ṋamusi wo ya vhu ongeloni u ḓo wana uri vhathu vha vhuholefha vhaholefhali vha khou thusiwa nga tshifhinga ahuna uri vha lindele, zwino nṋe ndi vhona hu zwithu zwavhuḓi uri vha rengise phanḓa vhaholefhali ngauri vha nga ḓivha vha tshi kho vhaisala vha si muholefhali mara zwi nga si fani na musi muthu a muholefhali a tshi kho dovha hafhu a vhaisala.

Fhethu hune havha hu sina bada dza vhudi zwine nṋe ndo no zwivhona dzi ambuḽentse vha amba na muthu uri a swike le fhethu hune havha na bada uri vha kone u ḓo mu dzhia sa izwi hu sina zwine vha nga ita sa izwi hu sina bada, zwino zwine nṋe ndo no zwi vhonesa vha mbo ḓi ri muthu arali a tshi kona u tshimbila a tshimbile a swikele badani, a thi ḓivhivho kha vhathu vhane vha vha vhatshi kho balelwa u tshimbila.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri, zwikolo zwi khou fha vhana zwiḽiwa zwi re na pfhushi na mutakalo woṱhe wo tendelwaho nga mahala. Ndi zwine nda vhona uri ndi zwone zwa ndemesa uri mugudiswa muṅwe na muṅwe a vhe na maanḓa a u livhisa ṱhogomelo na u guda ngauri mutakalo muṅwe na muṅwe u thoma zwiḽiwani.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga uri, zwi ita uri muthu a kone u ḓivha hune a khou ya hone hu si na uri anga xela kana a ḓi wana a fhethu hune ha kho ṱoḓa uya hone. Zwino ndi vhona zwi zwa ndeme u tea GPS kha vhupo ha dzi ḓoroboni hune madzina a zwiṱaraṱa a fana.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri sisiteme dza didzhithala kana u buka vhalwadze zwi nga thusa u langa muhwalo wa vhalwadze nga nḓila ya uri, u ḓo wana uri vhathu vhane vha khou ṱoḓea afho sibadela kana dzi kiliniki vhu vha mbalo yo tewaho hu itela uri vha kone u langulea na uri vhathu vha thusiwe nga tshifhinga hu sina uri muthu a di wane o dzula ḓuvha ḽoṱhe o lindela u thusiwa nga ndavha ya dzi ḽaini dzine dzavha dzi hone.

Sa muthu ane o aluwa a tshiya tshikoloni tshine ra fhiwa zwiḽiwa zwa mahala, ndi vhona ungari zwiḽiwa zwine zwa kho fhiwa vha gudiswa zwikoloni zwi na pfhushi na uri ndi zwiḽiwa zwine u a kona u ḽa wa pfa wo fura kana wo lingana ende zwi na pfushi, zwino ndi vhona uri zwiḽiwa zwa tshikoloni ndi zwavhuḓi ndi ṱuṱuwedza na vhaṅwe hanefha hayani uri vha ḓi wane vha tshi kho u ḽa zwiḽiwa zwa tshikoloni ngauri zwi a ḓifha ende zwi na pfushi.

Uya nga ha nne kha vhurereli yashu a ri vhudziwi uri u fumbiswa ha vhana na mishonga u ṱuṱuwedza hani sa tshipiḓa tsha nḓivho ya mutakalo wa vhanna vhuponi hashu, sa izwi muthu wa mufumakadzi, a sa vhudziwi uri huvho hu kho itea mini afho fhethu fhedziha ndi vhona uri zwi ita uri vhathu vha ḓi wane vha tshi khou fhelelwa nga matshilo avho nga zwezwi zwa u fumbiswa nga mishonga.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri zwibadela naho vha to vhudziwa uri kha vha ṱhogomele vhalwadze nga nḓila yavhuḓi ahuna zwine zwa nga shanduka, kana muvhuso wa to ita zwifhio ahuna zwine zwa nga shanduka ngauri ha ano maḓuvha zwibadela huvho ḓalesa lune vha a neta vha balelwa tshifhinga tsha u awela na tsho u thusa vhalwadze.

Vhuponi vhune nṋe nda dzula khaho ndi vhona zwo leluwa uri vhadzulapo vha kone u wana dzilafho dzavho dza HIV nga tshifhinga, nahone vha tshi kho dzi wana fhethu hune ha vha tsini ngauri vhuponi ha hashu ri vhukati hadzi kiḽiniki nga mbili hune dzoṱhe dzi kiḽiniki ria to tshimbila ra swika raya ra dzhia dzilafho dzashu hu sina khakhathi.

Uya nga ha nṋe sa izwi Mankweng ndi sa athu ya nahone ndi sa hu ḓivhi athi ḓivhi na zwa uri vha ḓo tou zwi itisa hani nga nnḓa ha hu toya famasi kana khemisini u wana mishonga yo fanelaho ine vha kho i ṱoḓa nga tshetsho tshifhinga.

Thaidzo khulwane ine yavha hone ndi uri vhathu vhane vha vha na malwadze ane vha tea uya kiḽiniki ṅwedzi muṅwe na muṅwe u wana mishonga vha nga si tsha kona u swikelela dzilafho dzavho sa izwi kiḽiniki i tshi ḓovha yo vala. Zwino ndi vhona uri ndi yeneyo thaidzo khulwane na vhalwadze vhane vha ḓovha vha kho lwala vhane vhaḓo balelwa u wana tshelede dzine vha ḓoya dzi kiḽiniki dza kule ndi yone thaidzo khulwane kha u vala ha kiḽiniki.

Arali dzikiḽiniki dza tsini dza fhelelwa nga mishonga ya ndeme, ndi vhona uri vhathu vhanzhi vha ḓo farwa nga malwadze kana vha fhedzisela vha tshi vho ri sia shangoni nga ndavha ya ṱhahalelo ya mishonga kana ya dzilafho dza ndeme vhutshiloni havho.

Tshithu tshine nda tama uri tshi sedziwi musi mbekanya mushumo ntswa ya mutakalo ya nga thoma vhuponi hahashu, ndi uri vha tea u sedzana na vhaaluwa vhane vha dzula vha vhoṱhe uri vha vha tsheke malwadze hu sina uri vhaaluwa vha to takuwa vha ye kiḽiniki kana hanefho hune vha vha vha hone.

Tshithu tsha ndeme tshine mbekanyamushumo ya mutakalo ya tea u sedzana nazwo, ndi uri vha malwadze kana vhathu vhane vha khou yau nyaga mishonga yavho vha tea u vha vho tsireledzea nahone vha tea u sedza vhaaluwa uri vha vha thuse namusi vha songo kona u swika hune eyo mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo yavha hone.

Saizwi mahayani huna thaidzo ya zwikambi na zwidzidzivhadzi, ndi vhona uri kha sia ḽa mutakalo ndi nga vha eletshedza uri vha litshe u ita zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi ngauri zwivha zwi tshi tovha zwi si zwavhuḓi kha mutakalo nahone zwi ita uri vha ḓi wane vha tshi khou dzula vha tshi kho vhaisala tshifhinga tshoṱhe.

Ndi vhona uri zwi ngavha hu uri a wane ṱhogomelo kha vha muṱa vha hawe ngauri vhathu vha muṱa a vha nyagi uri vhaḓi wane vhakho ṱhogomela muthu for tshifhinga tshilapfhu zwine zwa sala zwi tshi kho ita uri vhupo zwone zwine zwa mukonḓela nahone asavhe na vhutshilo havhuḓi ngauri u khou ṱhoga ṱhogomelo kha vhathu vhane avha kho muthusa.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga tshi sedza arali nda fhiwa tshifhinga tsha uri ndi ṱhogomele casualty, ndi nga ita uri huvhe na madokotela o vhalaho. Hu itela uri vha kone u awela nahone vha kone u shuma vha tshi kho funa mushumo wavho, ngauri dzi casualty nnzhi uḓo wana huna dokotela muthihi zwine zwa sala zwi tshi kho ita uri vhathu vha kone u vha vhane vha khou ṱoḓa dzilafho vha balelwe u wana dzilafho nga tshifhinga zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri vhunzhi havho vha fhedzisela vho ri sia kana vha fhedzisela vha kha tshiimo tsha shishi ngauri dokotela ane avha hone ndi dokotela muthihi.

Zwine vha tea u thoma u zwi ita ndi u sedza uri vhuongeloni hu khou thusiwa vhathu vhane ndi vhadzulapo vha eḽo shango ḽa South Africa fhedzi na, ngauri vhathu vhanzhi vha vhabvannḓa vha a to ḓa Afurika Tshipembe vha tshi khou ḓa u wana mishonga uri vha ṱuwe vha yo u rengisa kha mashango a havho. Zwine zwa sala zwi si tshavha zwavhuḓi ngauri mishonga i fhedzisela i i tshi khou ṱahela la kha sia ḽa mishonga musi hu tshi kho fhiwa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe.

Zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi uri vhadzulapo kana vhathu vha emergency vha tea u litsha dzi goloi dza emergency dza pfhuka ngau ṱavhanya musi dzi dzi badani, hu itela uri vha kone u swika hune vha vha hone kana ndi vhona uri hu tea u dzula huna dzi emergency car uri vha dzule vha tsini hu sina uri muthu u ḓoya a thoma a lindela uri a kone u wana emergency care.

Uya nga ha nṋe ndi vhona maipfhi hu zwone zwithu zwine zwa ita uri muthu a takale zwino ha ndi nga murenda nda muvhudza uri ri kho livhuwa tshumelo na uri ri ngavha thusa ngani ndi tshi kho vhudzisa ene muṋe muthu ngauri vhathu vhoṱhe a vha funi zwithu zwo no fana.

Ndi ngavha vhudza uri vha tea u ita vha tshi u ṱolela zwibadela na dzikiḽiniki ṅwedzi muṅwe na muṅwe, hu u itela uri vha kone u vhona uri zwi khou tshimbila zwavhuḓi na ngauri dzi kiḽiniki na zwibadela vhunzhi hazwo ahuna tshumelo yavhuḓi ine yavha i tshi kho ṱoḓiwa nga vhadzulapo hanefho mahayani.

Ndi nga mueletshedza uri u tea u ṱhogomela vhalwadze vhane vha khou ḓa dzikiḽiniki nahone u tea u vha rangisa phanḓa kha zwoṱhe a sa iti zwa u kaledzana mushumo na vhaṅwe vhathu, ngauri mushumo une vhavha vha kho shuma ndi mushumo wau ita uri muṅwe muthu a kone u tshila zwavhuḓi nahone avhe na mutakalo wavhuḓi zwino vha mulaṱedza vha tshi kho kaledzana na muthu vha ḓo balelwa u seiva vhutshilo ha uyo muthu.

Ndi ngavha vhudza uri kha vha vhudze vhashumi vhavho uri vha ṱhogomele vhathu vha vhupo vha vha mahayani ngauri zwivha zwi si zwavhuḓi lune uḓo wana mualuwa kana muthu ane a kho vhaisala lwa shishi o dzula o lindela u thusiwa mara hu sina muthu ane a kho muthusa.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri hu tea u to waniwa goloi uri hu isiwe muthu vhuongeloni nga ngau ṱavhanya, ngauri uḓo wana uri ambuḽentse hu khou pfhi ndi nthihi kha itsho tshi badela zwine zwa sala zwi tshi kho ita uri oyo muthu a anga sala a tshi ri sia musi o lindela ambuḽentse ine ya kho ḓi pfhi yo ya kha ḽiṅwe shango ḽa kule na hanefho.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri tshumelo ai vhi yavhuḓi sa izwi mitshini minzhi ya dzi kiḽiniki hu si tshivha hu tshivha hu khou shuma mitshini ya miḓagasi zwino ndi vhona uri zwine zwa tea u itea ndi uri hu dzule huna backup ya tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha ita uri vhutshilo vhuye phanḓa dzikiḽiniki.